Mapodisi a na le boikarabelo jwa go tshegetsa polokego le go tshegetsa ditokelo tsa batho, le go netefatsa gore batho ba ditoropo ba phela ka kagiso le boitumelo ka go thibela bokebekwa. Go thibela bokebekwa ke fa ba tshwara botlhe bao ba dirang dilo tse di seng ka fa molaong kapo dikebekwa, mme ba ba isa kwa kgolegelong.

Bojalwa jwa setso bo na le seabe se se kgethegileng mo meletlong ya setso ya Setswana, ka go tlisa bokao jwa setso go boloka le go tsweletsa mekgwa ya setso le go thusa go oketsa kutlwisiso le tlotlo mo bathong.

Ke tla mo araba ke re ee, ke tlile go di apara ka fa ke tla bo ke tlotla setso sa me ebile ke tla bo ke se eteletsa pele.

Ga ke itse ka meaparo eo re tla e aparang fa gore le maru-ru mo nageng, ebile ga ke nagane gore merafe e mengwe e tla re supa gore re baTswana fa re sa a apara moaparo kapa seaparo sa rona. E fela ke nagana gore merafe e mengwe e tla re supa gore re baTswana fa re tla bua Setswana sa rona.

Fa ke le ba kwa isagong ga ke akanye gore batho ba santse ba tla nyala ka fa batho ba ratana le batho, mme gape ba ratana le batho ba bangwe kwa ntle. Ebile gape manyalo a segompieno ga a last-e go fitlhelela, di-divorce ke tse di kwa godimo.

Ka setso sa me basadi ga ba tshwanela go nna le seabe mo dipuisanong tsa lobola, gonne bo malome ke bone ba ba nang le seabe mo mo dipuisanong tsa lobola ka fa e le bone ba ba kopantshang malapa a e leng gore a tlile go kopanela lenyalo.

Go ya ka setso sa rona sa Setswana dijo tse ngwana wa mosetsana a sa tshwanelang go dija ke dijo tsa go tshwana le tlhogo ya phologolo le maotwana kapo maoto a phologolo. Seno ke go dira gore ngwana wa mosetsana a nne le botsogo le boitshwaro bo bo sireletsegileng.

Ga ke dumele ka gonne setso se re ruta ka ka fa re tswang teng le ko reyang teng, ebile se re ruta gore re itshware jang, ebile gape setso se botlhokwa thata mo matshelong a rona. Mme bo bokeresete bone le bone ke setso se e leng gore se ikemetse, ebile ga gona ope yo o kgatlhanong le le bone.

Dijo tsa setso le ditsela tsa go di apaya ke tsela e e botlhokwa thata mo go bolokeng maitlamo a setso le go kopanya batho ka go ja mmogo, go tlotla, le go aga dikgotlhang tsa botlhokwa mo botshelong jwa lelapa le setso.

Mosadi nako dingwe ga a tswa tirong o tla a lapile, mme ke bona e le gore go a tlhokega go nna le mme o thusang mo lelapeng. Ka fa a tla thusa go fokotsa tiro ya mosadi. Mosadi ga a boa go tswa kwa tirong o tlabe a dira tiro e nyenyane e e saletseng.